Nna ke sebetsana le di-blocked calls hore di se nfounele. Ke etsa bonnete ba hore ha hona mohlang ke di ke di blokollang. Mme ke etsa bonnete ba hore ha ke bona hore, di nfounela nako e telele ka dinomoro tse fapaneng. Ke na le ntho e bitswang true call, yona ya kgona ho bolella hore ke mang ao founelang. Le haebeng nomoro tsa hae ha o na tsona kapo motho o ha o mo tsebe ya ho bolella hore or ya o jwetsa hore nou o founelwa ke mang, mang, mang mang a itseng. Mme ha ngata di di di di-phone tse ke ratang ho hore ke di fumane ke tsa batho bana na ba sebedisang monyetla hore ba qhekanyetse batho. Ba nkela batho ditjhelete, mme Truecaller eo e ntse o bolella hore o na na yena ke motho a tlo o qhekanyetsa tjhelete mo block-e ebe jwale ke a mo boloka. Ha ngata dinomoro tseo ke di-block-ang, ke tsona tseo hoba ba founa le ka dinomoro tse fapaneng. Mara ha ke na le Truecaller e mpolella nthwe nngwe le nngwe, ebe ke a block-a jwale.

Marang-rang ana a mahala ho monate hoba ha ho hlokahale, le hore motho a ye kae a palame tekesi kapa a palame bese a ye kae. Ke ntho e leng horeng e teng founung ya hao. Founung ya hao o ya di-settings-eng tsa hao, o shebana le ntho eo ngotsweng Wi-Fi. Ha o fihla Wi-Fi-eng wa connect-a mosebetsing, ba tla be ba le file ntho e bitswang password ka senyesemane. Ke ntho eo pele o sebedisa Wi-Fi wa e kenya ebe jwale wa wa wa wa e sebedisa Wi-Fi ya hamonate ha o patale. E patalwa ke ke ke ke mmuso. Wena o e sebedisa mahala ho etsa hore mosebetsi wa hao o be bobebe le hore o tlise di di di dintho tse ntle setjhabeng. O sebeletse setjhaba ka botlalo le ka nepahalo.

Ho ya ka molao wa Afrika Borwa le tsebo ya ka ke hore bohle ba fafatsang maka le batho or ba fafatsang maka ditabeng. Ke hore ba tla tobana le qoso e matla hoba hoo ho hatela ditokelo tsa batho ba bang, haholo-holo ditokelo tsa ho senya mabitso a batho.

Nna ke rata dipapatso tse na leng molaetsa o hlakileng mme o kgothatsang. Ha qeta di ke rata mofuta wa papatso e eleng horeng o mokgutshwane haholo mme wa hopoleha.

Ho ya ka nna le metswalle ya ka re re ho patalla di-subscriptions ho bohlokwa hoba ditaba tse tswang marang-rang, ha se ha ngata di leng nnete. Hoba motho a ngotseng ditaba marang-rang wa kgona hore a a a a tjhentjhe dintho tseo o leng horeng or a fetole dintho tseo o leng horeng, ke dinnete ebe o ikekeletsa ditaba tsa hae. Hape nna ha ke sheba ditaba tse nang le bophelo bo phahameng di tla fumaneha, ha ho ntse ho uwa pele. Tjhehe, ha ke nahane hoba batho ba ba ngata ha ba batle ho patala. Mme hong ho ho ho ama haholo tsela eo lo horeng batho ba tlo fuwa ditaba ka yona or ba tla fumana ditaba ka yona. Hobane nou marang-rang a se a nkile sebaka haholo. Batho ba se ba tshepetse ho ho ona haholo mme, ba ba lebala ditlamorao tsa ho tshepa marang-rang haholo.

E, le kae ntate? O bua le mona na Freistata, ntlong ya bohlano. Ke na le mathata a maholo ke ntse ke leka ho ho connect-a internet-eng. Empa ke fumana molaetsa o reng disconnected, mme ke nka thabela ha o ka nhlalosetsa hore na mathata ke eng. E ba mathata a ho nna kapa mathata a founung kapa a internet-eng. Mme o ntsamaise hantle hanyane hanyane hore na nka lokisa lebaka lena na jwang.

E, le kae? Ha monate, ke rekile data mona na e mashome a mahlano, empa ha ke e kenya ho e kenya ke e kentse empa ha e hlahelle ka mane hore e kene. Ntho e nka ratang hore e etsahale hona jwale ke hore ke a e hloka data e nna ka nnete. Mme ke a ke a ke a ke a tseba hore le kgwebong ene e tla be e se ntho e ntle. Ha nka batla hore tjhelete ya ka e kgutlisetswe ho nna. Jwale ke a kopa, ka kopo hore lona le mpe le leke ho e kenya founu seyalemoyeng sa ka hore le shebe hore na ya kena. Mme ha e sa kene ke nka rata haholo ha nka fumantshwa e nngwe. Mme eo ya bobedi ke tla e kenyetsa hona mona lebenkeleng la lona le yona, ho sheba hore na ya kena kapo jwang.